Ndzi ehleketa leswaku va nga va va va hembela hikuva vanhu a va lavi ku vona vanhu van'wana va endla le swa kahle evuton'wini. Vachayeri va Bolt, va fika hi xihatla nakona naswona ku fika u hlayisekile laha u yaka kona hikuva va va va tsarisiwile eka swo famba

Ina, ndzi vonile movha wo yimisiwa hi maphorisa hi maphorisa va ri karhi va vulavurisana na driver wa thekisi lowu a wu chayela, va lava layisense, na ku na na na na muthelo wa movha.

I ku va va endla va endla vuxokoxoko bya kahle, va tirhisana hi ndlela ya kahle leswaku bindzu ra vona ri ta ya emahlweni hikuva ri pfuna vaakatiko swinene, ku va ri va fikisa laha va lavaka ku ya kona.

Ku hlayiseka, na ku vilela, na ku karhateka ka vatirhi.

Khamphani ya vukorhokeri bya mabazi loyi ndzi tsakelaka ku famba hi wona Intercape. Intercape hikusa wu hlayisekile, Wu tlhela wu fika hi nkarhi. Endzeni ka bazi, ku na swo swo fana na thelevixini na aircon.

I ku ku va na mabazi yo rhwala vanhu lavakulu leswaku va tshama hi xivona, va t hi xivona hikusa vanhu lavakulu va va se va dyuharile, va tlhela va hlayisiwa ku fikela laha va fikaka kona.

A ndzi ta ya eDurban hikuva eDurban ku na lwandle. Naswona ndza swi tsakela ku va ndzi tikuma ndzi ri le lwandle hikuva a ndzi se tshama ndzi ya elwandle.

Tinxaka letikulu to va ku tirhisiwa swiporo i ku va switimela swi kota ku famba swi tlhela swi kuma ndlela yo famba hi yona, ku kondza laha swi lavaka ku fika kona.

Ma nga ni khumba hi ku va ndzi tatwa eku titimeta leswi swi ta ndzi endla ndzi hlanta laha ndleleni. Leswi ndzi nge titwi kahle emirini wa mina.

Ina, hikuva vanhu vo hola mali ya mudende va va va nga tirhi kambe lava tirhaka va va va hola mali. Lava vo hola mudende mali ya ya vona yi va yi ri yintsongo, so swi fanerile ku va mali ya vona yi yi yi yi yi ehleketeleriwa hi ku va va va va ehliseriwa swakudya.

Madzolonga ya mathekisi eAfrika-Dzonga i ku va mathekisi ya lwa hi xiwona ma lwela e tindlela, na leswaku vanhu va kota ku khandziya, va lwisana hi vanhu va lwisana hi timali leswi swi endlaka leswaku va nga ha twanani.

Mali ya mathekisi yi tlakusiwe ngopfu hikuva loko ndzi ta vuya hi le Joni ndzi ya ekaya, ndzi kume leswaku va tatisile hi mali yo ringana tipondo ta mune. Leswi nga ri ki ni nga swi rhandzangiki hikuva, ndzi loko ndzi ta vuya Joni a ku sale ku ri pondo yin'we, laha yi nga tlakuka mali leswi leswi a ndzi tsakanga hi swona.

i ku va ndzi fanekele ndzi tshama ka ndhawu yin'we, naswona ndzi nga yimi exitimeleni.

Ndzi nga n'wi vutisa leswaku, i ncini leswi endlaka leswaku xihahampfhuka xi haha nkarhi wo leha?

Ina, hikuva swi ta endla leswaku u kota ku pfuneka, u naswona u tlhela u kota ku fika laha u yaka kona hi xihatla.

Byi ta khumba hikuva ndzi nge fambafambi laha ndzi fanekeleke ndzi yaka kona hikuva mathekisi hi wona ma hi pfunaka ku va ma hi fikisa laha hi lavaka ku ya kona.

Hikuva ematini loko xikepe xi hatlisa, swi nga endleka xi mbombomela.

Hikuva emalokixini swilo swi endleka hi xihatla, naswona ka tsakisa swinene. Leswi swi endla leswaku na swilo swa ku tala leswi humelelaka emalokixini, swi tikuma swi humelele na le matikoxikaya.

Riendzo ra mina ro leha leri ndzi nga tshama ndza ri famba i kusuka eMpumalanga ndzi ya eVenda. Loko ndzi suka Venda ndzi ya Joni. Laha ndzi nga famba makumenharhu wa tiawara laha ni ku karhala se a ndzi karhele.

Vupfhumba lebyi nga laha tikweni i vu government bya nhloko ya ya swa swa rihanyo, ni nhloko ya swa swa masocha, ni nhloko ya swa vudyondzi bya laha misaveni.

Ndzi nga va tivisa leswaku a va fanekelanga va dya ku ve va le ku chayeleni ka mimovha kumbe mabazi. Ndzi tlhela ndzi va tsundzuxa leswaku a va fambi hi rivilo ra le hansi, ku kondza va za va ya fika laha va yaka kona. Hambi va hlwela a swi na mhaka ntsena va fikile, va fikile va hlayisekile.

Vanhu lava fambaka navusiku ndzi nga va tsundzuxa leswaku, va famba hi ntlawa naswona va ambala timpahla to voningela leswaku va voninga. Va tlhela va famba va ri na va khome mathochi, va tlhela va famba va khomile swo tisirhelela hi swona loko va hlangana na tinsulavoya.

Loko munhu a lava ku famba hi xihahampfhuka, u fanekele a swi tekela enhlokweni swilo leswi. Xo sungula ku hlayisa vumunhu.

Ndzi nga n'wi byela leswaku u fanekele ku khoma vakhandziyi va yena kahle hi ndlela ya kahle, a va komba rirhandzu a tlhela a va xixima. Naswona thekisi ya yena u fanekele u tshama wu basile, a tlhela a tsundzuxa vakhandziyi va yena leswi a tirhisaka xiswona. Leswaku u ta e thekisi ya yena yi ta sungula hi nkarhi muni ku fikela nkarhi muni.

Ina, hikuva Uber yi kahle navusiku hikuva naswona, mathekisi yo tala navusiku a ya tirhi leswi swi fanerile ku va u tirhisa Uber. Xa vumbirhi Uber yi hlayisekile hikuva yi ku fikisa laha u lavaka kona. A yi fani na mathekisi, mathekisi ya ku fikisa exitichini .

Swi khumba hikuva vanhu va ta va va nga ha ri na yona mali yo hakela hi yona, leswi nga ta kondza leswaku va fika va tereka.

Swi nga hi khumba hikuva hi tshama hi nga ri na mali, naswona swi nga endla leswaku ku terekiwa, ku toyatoyiwa leswaku mabazi ya tlakuke hi nhlayo swinene.

Xivangelo xa mabazi leswaku ya tlakuka, i ku va na vanhu loko va tele laha misaveni laha tikweni. Hikuva nhlayo ya vanhu ya tala na yona.

Ina na vadyuhari va kuma swihunguto eka swo famba swa mani na mani hikuva, va tekeriwa enhlokweni naswona vadyuhari hi vona lava hi fanekele hi va hlayisa ngopfu laha misaveni.

Ina hikuva ndzi na mbilu ya kahle ndza swi kota ku pfuna munhu un'wana, loyi a pfumalaka. Naswona a ndzi rona khamba.

Swihunguto swa vadyuhari swi nga pfuna, mara swi nge pfuni hikuva vadyuhari na vona i vanhu lava hanyaka laha misaveni. Va fanekele va tekeriwa enhlokweni.

Khadi ra vutlhari ri endliwa laha loko ri endla leswaku u kota ku hakela e mali ya wena laha kun'wana na kun'wana laha u lavaka kona.

Ti-smart card ti ehlisa e ntsengo wa mali ya bazi leyi u nga ta va u yi hakela, yi ya yi chipa.

Ina leswi a swi ta ndzi pfuna ku va loko ndzi lava ku famba hi rona, ndzi ndzi chipiseriwa e ntsengo wa mina.

A ndzi swi khomi kahle mara a ndzi ta va byela leswaku ku ta fika laha ndzi lavaka ku tshama ndzi humulanyana.

Va fanekele va hunguta e rivilo ra vona ra le magondzweni loko va ri karhi va chayela mimovha.

Hikuva tinhlayo a ndzi ti koti swona. Naswona loko wo tshuka u u rivala ku cincela munhu un'we e mali, lava nga tshama endzhaku va holova. Naswona swi endla leswaku ku va na nyimpi.

Avuxeni boss. Ndzi humeleriwe hi nghozi loko ndza ha ri endleleni yo ta entirhweni. Ndzi ponceriwe hi vhilwa, kambe ku te movha yin'wani yi tlhela yi fika yi ni tlumba. Leswi swi ta ndzi endla leswaku namuntlha ndzi nga ti entirhweni. Mi ta ndzi khomela, ndzi ta ta mundzuku.

Mintlhontlho leyi vanhu va langutanaka na yona loko va cinca kusuka eka mali ya ku hakela hi hi smart card emabazini, i ku va va nga tolovelanga ku hakela hi smart card. Va tolovele ku hakela hi mali ya phepha yo khomisa hi voko.

A ndzi ta va ndzi nga ri na mhaka na swona. A ndzi ta endla ntirho wa mina hi laha ndzi leterisiweke xiswona. Loko munhu a delela a ndzi ta n'wi report-a eka vakulukumba va mina kumbe tiboso ta mina leti ti nga ni thola.

Ku va leswaku vanhu papalata tinghozi emagondzweni, loko va wisa va nga se chayela swi va endla leswaku va va na matimba loko se va chayela.

Mintlhontlho yin'wana leyi vachayeri va mabazi va langutaka na yona i ku va va vilela swinene. Tanihi loko va chayela tiawara leto tala. Leswi swi nga ta va endla va ti kuma va ri na va endlekela hi tinghozi laha mapatwini.

Hikuva ku va ku ri na moya laha ehenhla swihahampfhuka naswona swi kokela endzhaku hikuva e moya wu va wu nga lavi swa ku swi ya emahlweni kambe leswi tanihileswi swi na matimba yo famba.

E-e, hikuva mali ya kala swinene naswona swi nge vi kahle loko vakhandziyi va mabazi va tatiseliwa timali lembe na lembe ku ri ku ri vona va tolovele ntsengo wun'we.

Ndzi vona swi nga ri kahle hikuva vana hi vona va fanekele va tsemakanya ku fanele ku thoriwa vanhu lava va nga ta swi endla ku va va va va va khoma ntirho lowu hi vukheta bya kahle swinene.

Ndzi nga ti sola swinene leswaku ndzi fambele na yini na xona xikanyakanya xa mina hikuva xa ndzi tirhela swinene.

I ku va ndzi vona ematlhelo ka mina nkarhi un'wana na un'wana loko ndzi ri karhi ndzi ri le ku fambeni.

Intercape Buscor yi hambanile swinene ku ku va munhu loyi a taka hi le exifundzeni xa Mpumalanga na xa Limpopo hikuva munhu wo tshama exifundzeni xa Limpopo hi yena a nga ta hatla a fika hikuva hi le kusuhi ngopfu na le Joni eLimpopo.

Khensani a nga rhumela n'wana wa yena hikuva a n'wi nyika kwalomu ka magidi kumbe two thousand five hundred.

Leswaku u fanekele u va na smartphone leyi nga ta nghena eka inthanete kutani u nghena ka website laha ku xavisiwaka kona mathikithi.

Ina, swi hlayisekile ntsena muchayeri a chayela kahle a famba kahle a tisirhelela.

Ndzi nga yi hlula hikuva ndzi loko ndzi tshamile ndzi wisa swinene ndzi wisa nkarhi wo leha.

Ku va u byi landzelela naswona u langutela e swikhombo leri u lerisiweke rona emakhobyeni emagondzweni.

Swi nga tiyisisiwa hikuva thola vanhu vo tala lava va nga ta swi kota ku tshama na tona.

Yi sirhelelekile swinene naswona yi famba kahle laha endleleni naswona yi na mavonakule laha vanhu loko va tshamile va kota ku hungasa ha kona.

I bazi ya tikotiko exifundzeni xa Mpumalanga eVushbuckridge bazi leyi yi sasekile swinene naswona yi hlayisekile.

Ndzi titwe ndzi tsanile swinene hikuva ndzi lavile ku famba na bazi laha a ndza ha swi kotanga leswi swi ndzi endlile ndzi tsana swinene.